Incwadi eyi-application esayiniweyo, izazisi, ID document, i-salary advice ekuthiwa income proof, incwadi exela okokoba nihlala phi na, residence, proof of residence, i-bank statement yeenyanga ezintathu, i-certificate somtshato kwakunye ne-offer of purchase esayiniweyo yaloo mntu.

Oomatshonisa benza ushishino ngokungasekho mthethweni. Oomatshonisa babiza inzala ethe xhaxhe kakhulu ngaphezu kweebhanki. Oomatshonisa babaphatha kakubi abantu ababoleka imali kubo. Oomatshonisa imali yabo bayikhusela ngokuthi bathathe amakhadi emali abantu, bawagcine kubo njengokhusela imali yabo ababolekise ngayo.

Mama, ndikucebisa okokokuba njengokuba uzawuthatha umhlalaphantsi, imali yakho uyifake kule ngxowamali endithe xa ndiyithelekisa nezinye ndafumanisa okokuba ngaba bona banexesha elide bekweli shishini yaye banamaqithiqithi noko ancomekayo. Okokuqala, imali yakho yomhlalaphantsi uza kuyifumana nyanga nenyanga njengokuba ubuyifumana xa ubuphangela. Okwesibini, ngomhla wokuzalwa kwakho banemali abayikhuphayo, eyinzala kule mali ekuthiwa xa kubizwa zii-bonuses yaye le mali uya kuyifumana kude kufike imihla yakho yokugqibela emhlabeni.

Ingenelo yokuthumela imali wabasebenzi ngefowuni luhlobo olutsha lweintanethi. Xa uthumela imali isuka efowunini yam, loo nto ithetha ukuthi akukho zindleko uza kuzifumana ebhankini. Loo mali uyithumela felefele, loo nto leyo ithethe ukuthi imali yakho noko iyaseyivakala ngolo hlobo.

Iingenelo amabhinqa aselula angazifumana yinxaxheba yokugcina imali ukwenzela okoba zonke iimfuno zabo zifezeke ezifana nokutya kwangoDisemba, imali yabantwana yokuya esikolweni ngoJanyuwari. Imali abangayigcina ixesha elide lokufezekisa iminqweno yabo yokwakha iintsapho zabo.

Ndingakhetha indawo yokuhlala kuba abantu ngalo lonke ixesha bafuna indawo yokuhlala. Abantu abatsha abasanda kuqeshwa bafuna indawo yokuhlala, ngalo lonke ixesha soloko kukho umntu ofuna indawo yokuhlala. Abantu abasuka ngaphandle kwezinye iidolophu nakwamanye amazwe bafika bafune iindawo zokuhlala, kube lula ke xa kukho indawo eqeshisayo yokuhlala.

Imali etsalwayo ekuthiwa yi-UIF ithetha ukuthi Unemployment Insurance Fund. Umqeshi ngamnye eMzantsi Afrika ugunyaziswa ngumthetho karhulumente okokokuba atsale imali ethile kumsebenzi ngamnye ukwenzela okokokuba ngaba xa umsebenzi ethe phantsi kweemeko ezithile waphulukana nomsebenzi wakhe akwaphangela, ahambe atsale kulaa mali ngeli xesha esafuna umsebenzi.

Ngamaxesha amaninzi, iinkampani zabangcwabi, ngakumbi le nkampani ndithetha ngayo, iye incede kakhulu. Xa kukho umntu obhubhileyo kufumaniseke okokuba ngaba kweli sapho akukho apho bathatha khona, ingenelele ke le nkampani iwuthathele kuwo umngcwabo ukususela kumkhenkce ukuya kwibhokisi ukuya kumngcwabo nokujonga bonke abantu abaze emngcwabeni. Amabali anjalo aqhelekile kwindawo endihlala kuyo.